Ngwana ha a tla hola jwale ka motswadi, o ke bone hore o ratang, o thahasella eng. Jwale ka motswadi ke nahana ha re ka tshehetsa bana ba rona, ho ntho tseo ba di ratang, ba di kgonang, ba thabelang ho di etsa. Ke nahana hore e ka tlisa phetoho e kgolo maphelong a bona. Hobane ha e etsa ntho eo, o tlo e etsa ka lerato leo. Hape le ho thabela hore motswadi wa ka ko oo wa wa wa o wa ntheoletsa. Motswadi wa ka o moo mme wa ntshehetsa ho nthwena ke e ratang. Ke nahana hore ba ka etsa betere, ba ka thabela ho etsa nthweo, ba ka, kore ha o no hlokahala le hore o mo qobelle hore a ye moo kapa a etse ntho eo. O tlo e etsa ka lerato la teng, o tlo e etsa ho ba wa e rata ntho ena. Hobane ho qobella ha jo thuse ha ngata, hobane o qetelletse o entse ntho kapa ngwana a qetelletse a entse ntho hobane a qobellwa. Empa ha o ka mo lekola hantle, wa bona hore o matla kae, o thabela o etsang. Ntho eo e ka thusa haholo.

Ke nahana hore mmuso o tlameha o ye dikolong, o romele dintho tse ka etsang dipampiri tsena tsa di phuputso tsena, hore ba ngole hore e ka ba bana ba ba kae ba ka thabelang ho ikwetlisa hona? Jwale ka ha ba rera ho etsa dibaka tsa ho ikwetlisa. Ke nahana ha ba ka sebetsa le dikolo hobane bana ba dikolong. Ba sebetsa le dikolo, ba tsamaise di pampiri tsena, ba etse diphuputso tsa bona pele ba ka qala, mme ba fumane hore ke bana ba ba kae ba thahasellang ho ikwetlisa hona? Ke bana ba ba kae ba sa thabeleng? Hobane sena se tlaba thusa ho bona hore sa mannete ba tlameha ba etse sena kapa ba etse ho hong ho fapaneng, ho bana ba na ba ka thabelang ho o etsa.

Bana ba sejwalejwale, ha ba sa rata tsa dipapadi. Ke ba mmalwa empa boholo ha ba sa thabela dipapadi tsena. Nthwe e etsang ke re tjena, ke hobane hona jwale maphelo a bona, a sa itshetlehile haholo ho di-cell phone. Ho di-internet, boholo ba nako o tla bona ba tshwere di-phone tsa bona, ba kobile ba tobetsa moo. Hona jwale o tla bona ba kene di nthong tse ngata, tse fosahetseng tsa seterateng tsa makeisheneng mona, ba qetelletse ba kene ho dintho tse senyang bokamoso ba bona. Ba qetelletse ba kene ho bonokwane, ha o ka sheba hona jwale mona Afrika Borwa, nomoro ya batjha ba etsang dintho tse fosahetseng, le bonokwane e e phahame haholo. Jwale bana ba hona jwale ha ba sa rate dipapadi. Ha ho sa tshwana le mehleng ele ya kgale, mehleng e ya kgale, ke a ke ya ka dumela hore e ne le ya mantlha mme, re ka ithuta ho tswa ho yona.

Nakong tsele tsa kgale, ho no na le di-game mona dishopong. Mme ha o tlo bapala game, o kenya tjhelete ka hare ka moo. O kgetha game o tlo e bapala, mme oe bapale hee, ha o batla ho tlo bapala e nngwe o ntso kenya tjhelete ka moo, hore o kgone hore o bapale game eo. Tjhelete ya teng e ne se le tjhelete e ngata, e ne ka ba bo ma two ranta kapa ranta, wa bo? Jwale o no o ka tsamaya ka tsona di-two ranta tseno o di kentse ka pokothong ka mane. Ha o batla ho bapala game e itseng, mme ha re ha nako mohlomong o bona o felletswe ke tjhelete, ena. Tlamehile o kenye coin-e e nngwe hape hore o kgone hore o tswele pele, jwale o no ka fumana dishopong mona bana ba bokane, ba bokane e le metjhini feela ho papalwa di-game tsena.

Sehlopha sa rona sa bolo, Bafana Bafana. Ke hopola hantle ka selemo sa twenty ten, world cup e tlile mona Mzanzi, Afrika Borwa. Mme ha ne Africa Borwa e kora, lethabo la setjhaba, re ne re kopane jwalo ka setjhaba. Re na le lerato lena la bolo, ha ne e kora Afrika Borwa, ke ne ke thabile haholo. Ke ne ke le motlotlo haholo, ha e ne e, e hlola dihlopha tse ding, ke ne ke kgotsofetse, pelo ya ka e le tshweu. Mme jwalo ka setjhaba re ne re kopane re keteka mmoho, Afrika Borwa ha e hlola dinaha tse ding. E tlisa lethabo haholo pelong ya ka, hobane ke na le lerato leo bakeng sa papadi ya bolo.

Papadi e ke e nahanang hona jwale, ke papadi ya chess. Papadi ena e bua, ha e bue feela, ha se papadi feela hape ke papadi e buang ka bophelo hore hantle-ntle o tlameha hore o tobane le bophelo jwang. Jwale nna nka tlameha ke tlhodisanong ya matjhaba, nka kgetha yona papadi ena ya chess. Hobane e, e, e ya nthabisa ha ke e bapala, mme ha ke, ke rata ho imamela, ke motho a imametseng haholo. Jwale papadi ena e ntumella hore ho thola hoo, ho nahana hoo e tla re, o tla bua feela ha o so , ha o so hlotse o re o re check mate, ho nna e nthabisa haholo. Jwale ke nahana hore ha nka tlameha ke ye tlhodisanong ya matjhaba, nka kgetha yona papadi ena ya chess.